Ngwanaka wa bona tjhelete ena eo oe fumaneng ebile o se o sale monyenyana. Ha se hore ha o tlo fumana letho, o tla e fumana o tlo e fumana hona jwale hore o ithabise, o be hantle. E nngwe re tlile ho e beha hore mohlang o yang kae kapa o qetang sekolo, o tsebe hore o ka se sokole, mohlang se re le siko kapa mohlang o so leng o so o le o ya hole di-university-ing.

Batho ba motse re tlile mona re tswa motseng o itseng moo re re tlileng mona ho lona, re tlo ho bapala dipapadi tse tse tse ding tse tsa lona, tse le di ratang kaofela mona. Jwale ntho ne re kopa ne re kopa tshehetso ya lona e matla hobane tshehetso ya rona ya lona e tlile ho e tlile ho thusa haholo bohlokweng ba hore re kgone ho bapala dipapadi tsena hantle, re thabile hobane tshehetso ya setjhaba ke yona e thusang hore dipapadi di tswele pele.

Ha ntse ke dutse ka tlung, ke shebile mohala wa ka wa letheka. Ke kile ka bona papatso e itseng e ile ya mpontsha hore haebane di kgona ho etsa ntho e itseng. Nka kgona ho fumana makgolo a mararo. Nako le nako ha ntse ke etsa ntho e itseng. Le haeba ke sa sebetse haholo, e ne e batla ke sa sebetse hobane e batla letsatsi le letsatsi be ke etsa ntho e itseng.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo ebile ha hobane hona le lekeno la ho sebetsa nako le nako le wa le kenang ha ntso o ikwetlisa nako le nako wa thusahala haholo. Bona, le ha hobaneng o nka re wa tshwara founu ya hao. O etsa video fela ya o ntso o tantsha, o kgona ho fumana tjhelete ha fela o kenya video eo o e kenya marallaneng a tekgeniki.

Tjhehe, ha ba rate dipapadi, bana ba sejwalejwale, ntho e ba dulang ba le ho yona ke founu mehlena le mehlaena. Ba se ba le botswa haholo. Ha ba tshwane le batho bana ba batho bana ba se ba se kgalekgale kwana. Re ne re dula hore re ikwetlisa ha o re o utlwa hothwe ke bolong, ha o re wa utlwa ho thwe. Ke kae kae neng neng ke motantshong.

E, ke elelletswe hore sehlopha se saka se ke se ratang haholo, se na le batjha ebile ba banyane dilemong, ho feta dilemo tsa ka ebile ke ipha nako nako e nngwe ha se bapala. Ha ke le teng, ke bile ke sa theowela.

Hona jwale ho matleleke haholo hore ke etse dithothokiso hobane hohle le hohle. Ba mpatla hore ke tlo ke tlo etsa dithothokiso.

Bohlokwa bo bong ba, ba dipapadi tsa mokgatlo, ko bamisa moruo.

E, nka kenya lebitso la hae di-reference-eng. Ha ke batla mosebetsi ene, a ka bua di nnete feela hobane wa tseba ka moo ne ke leng ka teng.

Ke motswalle o mong wa ka o la kena haholo, di-marathoneng ebile o na etsa tjhelete kamehla.

Ditsebi di bua nnete. Ka polelo eo, lebaka la ka ke hore ke a tseba hore batho ba jwalo ke ba kileng ba leka ba leka ba leka wa leka ba ikopanya le batho ba tsebang kapa ba tla ba thusa ho fihlella ba tswela pele.

Ka nako e nngwe re tla re eya ke bopheya bo bo phelang. Ha re hape ha re sheba ka hlakoreng le leng, tla be re re tjhe ha a haholo ke batho, ke bophelo boo ba bo phelang. .

Ngwana ha hola o kgona ho bona hore o ratang ha rateng, mme ha nako e ntse e ya a ntsa hola haholo, o kgona ho bona, okay. Enana ke ntho ya e ratang haholo. Ke teng, ho tla mo kgothaletsang hore a tswele pele ka yona ntho ya ntsa etsa fihlela ho fihlela a ba a e rata ka pelo ya hae kaofela.

Nna ke nahana ho betere haholo ha na le metswalle hobane ba bapala ka dinako tsohle. Ebile ntho tse ngata o kgona ho bona hara wa tswa metswalle ya hae hore o rata eng. Mme ha sa hodile, o nkgothaletsa hore a tswele pele ka nthweo.

Papadi ya basketball Afrika Borwa mona ha ke bone ke bona, ba sa rate hakaalo batjha mona, e se ka ho ka ba le di-tournament-e tsa teng, ho fihlela e tswela pele ho tloha ka qala ho tloha fatshe ho ya hodimo.